Ubuchwepheshe obutsha kwezonxibelelwano lunendima enkulu kwaye ubukrelekrele bokuzenzela ludlala indima ebalulekileyo ekuphuculeni iinkqubo zonxibelelwano ezithi zifane nokuphucula ukusebenza kwezi kwezi nkqubo. Nokuthi zandise isantya kunye nokuphucula ukhuseleko, uhanjiswa kwedatha ngokukhawuleze kunye nezixhobo zonyango ezidityanisiweyo, oku kukhuthaza ukwazisa ngeengcebiso. Nangona kunjalo kubalulekile uqaphele okuphunyezwe yi-AI.

Amakhasi onxibelelwano abangela iingxaki ezininzi kubaqhubi nasezindleleni njengokuthi aphazamise umqhubi kubangele iingozi ezininzi ngakumbi umqhubi ongayilindeliyo imigaqo neempawu zendlela, ukunyuka ukunyuka komngcipheko wokwenzakala nokufa kwaye inciphisa ukusebenza kwemoto.

Ingabe urhulumente uncedile kakhulu abafundi bazokwazi ukufikelela kulwazi olukwi-intanethi, ukuphucula ukufunda, ukuxhasa imfundo ekude, ukuphucula ukulingana kwaye zingabonelela abafundi ngamathuba amaninzi okufunda.

Mhlobo wam, zininzi iinkonzo ze-streaming ezifana nooNetflix, Showmax, Amazon kunye nooYouTube, zininzi. Apho ungafumana iintengiso ezininzi neemuvi ezisemgangathweni ophezulu kwaye kukho nezixhobo ezifana nee-smart TV, nasezifowunini usebenzisa i-intanethi.

Ii-app endizaziyo zokuncokola nguWhatsApp Facebook Messenger, Telegram kunye noWeChat. Mna ngokokwam ndithanda kakhulu uWhatsApp ngoba kulula umsebenzisa. Unenkxaso yamaqela, uthumela iifayili kwaye usebenza ngokubanzi, namaxabiso edatha ayafikeleleka.

Xa ndifuna ukubukela imuvi kunye nabahlobo ndikhetha ukuyibukela ndihleli ekhaya kwizixhobo zale mihla. Ndiye ndizibukele kumabonakude, kwikhompyutha okanye efowunini. Oku kuvumela ukuba sibe ukukhululeka kwaye sikhethe ixesha elifanele thina lokubukela.

Ukuxhoma ngamandla be-solar kuvumela ishishini lakho ukuba liqhubeke nokusebenza nokuba ucimile umbane. Kunceda nasekunciphiseni ukulahlekelwe kwedatha kunye nokuphazamiseka kukusebenza, kwaye kunceda ekongeni imali.

Akukho siqinisekiso sokuthi anganyamalala ngokupheleleyo amaphephandaba ngezizathu ezifana nokuthi uninzi lwabantu abalusebenzisayo ngabantu abasebebadala kwaye kulula ukulifikelela. Nangona kunjalo amaphephandaba amaninzi aguqukela kwi-online nalapho kuzawuba nzima kuninzi ngoba bengakwazi ukufikelela kunye nokusebenzisa i-intanethi. Ewe, lizawunceda kakhulu kubafundi ngokufikelela kwii-newsletter kodwa, hayi.

Ukufundela ekhaya kwanceda kakhulu ngeendlela ezininzi ekunciphiseni ukwanda kweentsholongwane, nto leyo ekhusele abantwana kunye neentsapho zabo, ukukhuthaza ukufunda nokuzimisela, ukunciphisa uxinezelelo kunye nokugcina inkqubo yemihla ngemihla yokufunda.

Oku kwenzeka ndilinde umyalezo weimeyile. Yaphela idatha endandinayo kwanyanzeleka ndikhangele umntu onazo iidatha ezo. Ndangena kweyakhe imeyile ukuze ndifumane umyalezo wam.